Ke itlhokela dibapadi tse ka bang twenty two, mashome a mabedi a na le metso e mebedi. Ebe ke hloka dipalo tse pedi ebe ke hloka le bolo e be ke hloka le molaetsa molaola papadi molaetsa phala, ebe re qala ka ho bapala.

Ke rekile sekipa, ke rekile dikausu, ke rekile le borukgo ba teng bo bonyane le bo boholo.

Ba ka qala ka ho tsebisa batho ba moo ba dulang sebakeng seo ba dulang ho sona, ebe ba kena le marangrang ho bontsha batho ba rekisa meroho e jwang.

Ke tla qala ho ba jwetsa hore ba tla tlameha hore ba ikokobetse ba tsebe moo ba tswang teng, ba se tatele ho kena dinthong tse mpe tse tshwanang le tahi le dithethefatsi, ba kgaohane le tsona ntho tseo hobane di tla ba phazamisa bolong.

Ke hore mmuso o ntshe tjhelete ebe ho reke dipapadi, ho reke dibapadi tse tswang mose. Mmuso o tla tlameha hore o ntshe lefe tjhelete e ngata.

Ke hore ke ya ikokobetsa, e be ke etsa ntho e ratwang ke pelo ya ka eseng eo motho a ntjwetsa hore ke etse.

Ke tla qala ho ba bolella hore re ba tla tlamehile, ba ikwetlise haholo hore ba kgone ho etsa bophelo ba bona bo be bonolo. Ba ka qala ka ho matha pele hobane ke yona e bobebe haholo.

O ka nka ngwana wa mo isa papading ya bolo kapa wa Mo isa papading ya rugby. Ngwana o tla qala ho rata ng seo a se bonang ho ngwana? O mo susumelletsa a kekebe a E rata hobane hase ntho eo ae ratang.

Ba ka qala ka ho etsa di tlhodisano ebe ba etse di-advertisement.

Ke ka qala ka ho batla dintho tseo batho ba tlo kgona ho ikwetlisa ka tsona. Ebe ke qala ho ba patadisa lekgolo fela ka kgwedi tlung ha ke qeta ebe ke jwetsa batho ba tla ikwetlisa jwang neng.

Ee, ke ntho e ke e ka e etsang hobane ho matha le Comrade Marathon o tshwana le ha ho ikwetlisa ene ho ikwetlisa ke ntho e batlahalang mmeleng wa motho.

Ee, ra di rata dipapadi tseo tse teng sekolong ke bolo, ke hockey, ke rugby, ke netball, o ke tennis le tse ding Hape. Tse ngata ke dipapadi tseo re di ratang re le bana ba sekolo.

Hobane ba tla kgona ho latela seo mokwetlise a ba jwetsang sona hore ba tla etsa ntho tse nepahetseng ha ba sa mamele mokwetlisi ha bana. Etsa ntho tse lokileng.

Ne ke rata ho bapala bolo, ho na le ha ne ke le monyane hobane ke ntho e ne ke e rata haholo ebile ne ke le sebapadi se hlwahlwa haholo.

Ke rata ho bapala bolo kapa ke bapale rugby hobane ke yona e etsang hore mmele wa ka o dule o ntso ntjhafala ka nako tsohle.

Ke tla tlameha hore ke ikwetlise ka matla, ebe ke mamele mokwetlisi ka nako tsohle.

Ho ikwetlisa ke ntho e nngwe e bohlokwa haholo mmeleng wa motho le di papading. Hore motho a kgone ho ho bapala papadi eo ae ratang, ho tla tlameha hore a ikwetlise ka nako tsohle hore a kgone ho etsa ntho tse nepahetseng.

Nka mo jwetsa hore a se ke a inehela bophelong, a ne a tswele pele ka tsatsi le leng dintho tsa hae di tla tsamaya hantle le yena hore a tswelelle bophelong.

Nka ba eletsa ka hore ba etse ntho e ba e ratang hobane ba tla kgona ho tswelella bophelong.

Mosebetsi wa sehlopha o be bonolo ke hore re ikwetlise, re tsebane, le hore moo re tlabe re eme teng ha di ha ntse re bapala dipapadi tseo.

Ne re bapala ka makotikoti kapa re bapala ka dikoloi, re etsa re nka dikupu tsa lebese, re etsa dikoloi ka tsona.